Go na le melemo e tshwana le bo phate ya ngaka, lengana, le bo benereiti. Ke melemo eo e ka thusang fa motho a tshwerwe ke sehuba kgotsa fa a gotlhola melemo eo e ka thusa thata, batho ba ka e leka.

Ga ke na kitso e tletseng jalo ga ke na kitso e ntsi ka ga go jalwa ga diapole kgotsa dipanana ga ise ke bone gope go jetsweng diapole kgotsa dipanana, ntle le for di thelebišeneng kgotsa fa ke feta ke ya dipoleke di tshwana le kwa bo Thekwini kgotsa bo Mpumalanga. Ga ke na kitso e e tletseng ka ke ga go jadiwa ga maungo a a tshwanang le a o.

Merogo e e tshwanang le ditamati e na le dithotse, dithotse tsa teng o simolola o kolobetsa mmu fa e le gore pula ga yana o kolobetso mmu o bo epa khuthi e se kalokalo, khuthinyana e nyenyane o bo o tsenya thotse eo ya tamati morago ga foo o a nosetsa. Morago ga dibeke di sekae kgotsa kgwedi o tla bona e simolola e tlhagelela tamati ya gago, mme go rojwa ga yone e tlhagisa maungo a yone tamati eo. Mme o roba fa e setse e le khibidu go bontsha gore e budule.

Rooibos e thusa fa o nale kgatelelo ya maikutlo, fa o na le kgatelelo ya maikutlo o kanna wa ntate ya rooibos go theosa seelo seo se kgatelelo ya gago ya maikutlo. O ka nna wa nwa tee ya rooibos fa o na le malwetse a pelo, malwetsi a sukiri e leng sugar diabetes, e thusa go fokotsa malwetsi ao, e thusa gore motho a tshele a itekanetse. Fa o na le bothata jwa letlalo e thusa le bothata jwa letlalo gore letlalo la gago le seka la nna le dintho le seke la nna le dipatso-patso.

Dingwe tsa dikgwetlho ke go tlhoka metsi a lekaneng gore ba kgone go nosetsa dijalo tsa bone le maungo a bone, e nngwe kgwetlho ke maemo a loapi a fetogang go tswa nako e nngwe le e nngwe. E nngwe gape kgwetlho ke gore ga ba rekelwe, ga ba na tshegetso go tswa mo le rona setšhaba.

Dilo tse dingwe tse dišwa ke go apaya ka maungo, tse dingwe ke gore ba di dirisa ba dirisa maungo mo go dira dipilisi, go dira le melemo e fodisang malwetse a farologaneng.

Maungo a jalwang thata ke le diapole. go dumelwa fa di na le dikotla tse di thusang ka letlalo la gago le go thusa mofikela, malwetsi a tshwanang le mofikela e thibela mofikela eo ke gore e na le vitamin C. Diapole le tsone go dumelwa fa di thusa thata mo pholong ya motho.

Merogo e e lengwang le go jewa thata mo lefatsheng ke ditamati, dieiye, dikhabitšhe le di-spinach. Seo ke ka ntlha ya gore go dumelwa fa di na le dikotla tse dintsi, ebile di dirisiwa gape le mo dijong go netefisa dijo.

Di na le seabe se se tona mo temothuong ya segompieno, ka gore di humile thata ka menontsha le di vitamin tse di thusang mo matshelong a rona le pholo ya rona. Di thusa gape ka gore naya le energy gore naya maatla a go dira mo letsatsing.

Wine farming ke fa go jalwa moretlwa wa Sekgowa, mme moretlwa Sekgwa yo o bidiwa di-grapes. Mme morago ga nako e e rileng go tla bo go rojwa kgotsa go kotulwa gore go kgonwe go tlhotlhwa tsone di-grapes tseo gore di dire bojalwa jo jwa wine. Ke yone wine farming.

Go itshimololela tshingwana ya gago o tsile go tlhoka garawe, haraka, , metsi le dithotse. Ke dilo tsotlhe tse o tlileng go di tlhoka fa o simolola tshingwana ya gago.

Go lemiwa ga rooibos go thusa thata ka go sireletsa mmu le go sireletsa dijalo tse dingwe tse di farologaneng mo nageng ya rona, ka gore batho ba bantsi ga ba nke ba ela tlhoko dijalo tse dingwe, ba di fisa ebile ba di tlhagolwa. Jaanong go jalwa ga rooibos go tlisa tsiboso mo setšhabeng sa Aforika Borwa gore rooibos e botlhokwa go le kae le dijalo tse dingwe di botlhokwa go le kae.

Dithoro tse di botlhokwa thata tse ke di itseng ke tsa sonobolomo, sunflower, ke , le dithoro tsa lephutshi. Ke tsone dithoro tse ke di itseng tse di botlhokwa thata.

O tshwanetse go jala rooibos mo mmung o nonneng o nang le dikotla, o tshwanetse go nosetsa rooibos kgapetsa-kgapetsa, o tshwanetse go jala rooibos mo go nang le letsatsi teng gore e kgone go bona marang a letsatsi.